Munghana tindhavuko hinkwato laha Afrika-Dzonga ti sasekile naswona i ku vonisa leswaku u muAfrika-Dzonga ku ambala ntsena ndhavuko ya wena a swi vuli ku ri a wu tlharihanga kambe ku ambala tindhavuko ta van'wanyani swi komba leswaku u rhandza na tin'wanyani tindhavuko leswi swi nga endla u vonakala leswaku u munhu wo rhandza tin'wanyani tindhavuko ta van'wanyani naswona wa ti xixima hi ndlela ya kahle.

Munghana munghana wa mina eka nkhuvo tanihi rhambiwile va te hi ambala Xitsonga vavasati va ambala ya xibhelana ivi va veka tinguva ehenhla ka makatla ya vona ku pfala makatla ivi vavanuna va ambala minceka.

Maambalelo ya vantshwa ya na masiku lama ya vonisa leswaku vantshwa a va ha landzeli leyi ya le makaya hikusa munhu a nga famba epatwini a ri karhi a vonisa nkava xisuti na makatla ehandle kasi khale wansati a fanele ku ambala hi ku hlonipheka swilo swo fana na nkava vanhu a va nga fanelanga ku swi vona kambe masiku lama vanhu va boxa va faka ni maqiqi etinkaveni munhu a famba a nga pfalanga ni nkava leswi swi vonisa leswaku swidyondziso swa le makaya a ka ha swi a swa ha landzeleriwanga hi vantshwa va sweswi.

Ina loko u ri Mutsonga u nga ambala timpahla ta vanhu ta ndhavuko in'wana hikuva loko u ri muAfrika-Dzonga u kota ku vona tindhavuko tin'wanyani ta vanhu va muxaka un'wana va laha Afrika-Dzonga naswona u fanele ku ku tiva no dyondza tindhavuko ta vanhu van'wanyana ku kombisa leswaku wa swi tsakela ku tshama na vanhu van'wanyana laha Afrika-Dzonga ndhavuko a yi hlayi leswaku ku na ndhavuko ya Xitsonga ntsena kambe ku na tindhavuko to hambanahambana leswi swi vonisa leswaku hi hanya na vanhu van'wanyana va muxaka mun'wanyani laha Afrika-Dzonga ku dyondza tindhavuko na ra ririmi ra vanhu van'wanyana swi kombisa leswaku u lava ku vona no entisisa vudyondzi bya wena.

Vanhu va laha kusuhi na laha ndzi tshamaka kona a va rhandzi ku ambala swiambalo swa ndhavuko kambe va ambala swa manguva lawa hikuva va vona leswaku swiambalo swa ndhavuko a swi sasekanga naswona a swi va faneli ku ri va swi ambala hi ndlela leyi hi kona va ambalaka swiambalo swa manguva lawa hikusa va ti vona va sasekile ivi va ti vona va ri le xitayeleni xa manguva lawa.

Ina hikuva munhu un'wana na un'wana u fanele ku ri a rhandza kumbe a rhandziwa leswi swi endla leswaku munhu a nga tshami hi xivundza loko munhu a feriwile leswi swi endla leswaku munhu a teki nakambe kumbe a rhandziwa hi ndlela leyi u kota ku hanya vutomi bya yena byi ya emahlweni.

Vana va mina ndzi nga va xavela swiambalo swa ndhavuko ya Xitsonga hikuva ndzi lava vana va mina va tinyungubyisa hi Vutsonga bya vona naswona ndzi lava ku va vonisa ku ri ku va Mutsonga swi sasekile naswona i mayimo ya le henhla ndzi lava ku ri vana va mina va vonakala hi ndhavuko ya vona va tiva na laha va humaka kona na laha va yaka kona.

Vuhlalu byin'wanyana bya vukhato ni vuhlalu lebyi n'wanyana bya ndhavuko tin'wanyani ti hambanile hikuva vana lavatsongo lava kalaka va nga si va ya emasangwini va na swiambalo swa vona ni vuhlalu bya vona lebyi kombisaka leswaku va ha ri tintombi ivi ku na vuhlalu lebyi ambariwaka hi vanhu va xisati lava kuleke leswi kombisa leswaku munhu u tekiwile naswona se i wasati lonkulu.

Xo sungula ndzi tekile ntambhu yo tiya ivi ndzi yi ringanisa na nhloko ya mina ivi ndzi lava vuhlalu bya mavalavala wo hambanahambana lowu ndzi wu rhandzaka ivi ndzi teka nayiti ndzi sungula ku hulela ha yin'we ha yin'we ku kondza ndzi heta ku rhunga vuhlalu bya mina bya le nhlokweni.